Mefuta yohle ya nama, jwalo ka nama ya kgomo, tlhapi le ditholwana, le meroho, le dijo tse ding ka mefuta tse leng hore di pheuwe. Ke tsona tse leng hore re ka kgona ho di kenya ka hara sehatsetsi di bolokehe bakeng sa nako e telele.

Tsena tsohle di ama bokamoso ba polasi haholo. Hobane rapolasi o lokela ho etsa bo nnete ba hore mobu wa hae o kgona hore dijalo di hole teng. Le hore dikokonyana di seke tsa ja dijalo. Le hore a shebe hore moo a entseng polasi ya hae mobu wa moo o jwang. Ha se moo mobu o leng metsi teng. E re ha difefo di le teng tsohle tse leng hore o di jetse moo, di tla tloha ha bonolo ka baka la difefo. Sena se bohlokwa hore polasi ya hae e tsebe ho hola. E tshwana le dipolasi tse ding tse kgolo. A kgonne hore le yena a fumane moputso bakeng sa polasing ya hae.

Ke nahana hore cheese e ba sejo se theko e hodimo hobane ke sejo se leng hore se entsiwe ka dijo tse ding. Ho nkuwe mefuta ya dijo jwalo ka lebese le themmeng, hore le etse etsuwe cheese ka lona. Ke ka hoo tlhahiso ya teng e ntse e ata, e phahame haholo mabenkeleng. Ke ka hoo le theko ya teng e phahameng haholo.

Se etsang re hlolehe ho iketsetsa dijo mehleng ya jwale, ke hobaneng mehla ya hona jwale dinako di fetohile. Ditsela tse leng hore re ne re phela ka tsona pele ha re sa phela ka tsona hona jwale. Mehla e fetohile. Ba bang ba batho ba se ba dula moo e leng hore le difate ha di sa jwala teng. Ha ba sa kgona ho iphumanela diperekisi tsena ha bonolo. Ke ka hoo ba ya mabenkeleng hore ba lo di reka teng. Ke hobane mehla le ho e fetohile. Ha re sa phela jwalo ka pele, ebile le meetlo e fetohile. Ebile ha re sa e latela.

Nakong eo dijalo tsena di qalang ho hola ka yona. Ke tla sebedisa maano a itseng, ke tla nwesetsa hoseng pele letsatsi le hlaha. E re nakong eo letsatsi le hlahang, di kgone ho fumana metsi le mahlasedi a letsatsi ka nako e le nngwe. Ke tla sebedisa le manyolo hore a kgone ho thusa. E re nakong eo dikotsi di hlahang dijalo tsena di seke tsa shwa ha bonolo.

Ke eletsa dihwai hore di hlahlobe mobu oo di lemang dijalo tsa tsona teng. Di boele di nosetse hantle. Di netefatse hore metsi, e leng dijo tsa dijalo, di fihlile moo di tshwanelang ho fihla teng.

Ka masiba, o ka etsa mesamelo. Wa boela hape wa etsa sethentha lerwele bakeng sa bohlweki ka tlung.

Tjhe, ha ke bone ho lokile ho hang. Hobane jwalo ka naha ya Afrika Borwa, le rona re na le tsona. Molemo ke ofe wa hore ho be ne le ditheko tse ding ka hodimo. E le hore ho tliswe ditholwana tseo re ntse re na le tsona hona mona Afrika Borwa. Ditholwana tsena ha di ka tsa sebetsa hona mona Afrika Borwa. Di ka theha le mosebetsi bakeng sa mang le mang e seng batjha fela.

Rato la ka a na wa tseba hore ho na le meroho e mengata e ka phehiwang ya kengwa hara makotikoti? Jwalo ka dinawa, tamati, dihwete le se perekisi.

Nku ke yona phoofolo eo ho fumanwang boya bo bo ngata ho yona. Boya ba teng bo ka sebediswa ho etsa diaparo, dieta le dikatiba.

Ha ka lema, a jala meroho e mengata ka nako e le nngwe. A seke a ba na le tshimo e le nngwe fela. Mme a boela a shebana le dikgomo le dikgoho polasing ya hae, e seng dikgomo di le ding fela.

Batho ba kgale ba ne ba le bohlale haholo. Ha ne ba qhekella di-mushroom. Ba ne ba kgona ho fumana phapang yatse jewang le tse sa jeweng. Ha hore ba ne ba di fofonela, ba utlwa ka monko. Ba boele ba di tshware ka matsoho a bona, ba utlwe hore na ke dife tse thata ke dife tse seng thata.

Ke tla qala ka ho reka dipalangwang, tse jwalo ka terekere le kgofukgofu. Hore di leme mobu, moo e tla ba tshimong ya ka teng, moo dijalo di tla hlaha teng. Le disebediswa tse nyenyana jwalo ka dikgarafu. Mme ha kgwebo e se e hodile, ke tla reka metjhini ya sejwalejwale. E leng yona e hamang dikgomo le e fepang dikgoho.

Eya, batho ha ba ka ba fuwa menyetla e ka kgona e be borapolasi ba kgethehileng. Empa ba lokela e be borapolasi ba ratang temo. Ha se mang le mang ya ka bang rapolasi. Ba lokela e be batho ba ikemiseditseng, ba tsebang ka tsa temo.

Mang le mang a ka lema. Ebile ke tsela eo re ka kgonang hore re be na le dijo re sa sebedisa tjhelete e ngata haholo. Temo e batla motho ya nang le lerato la yona. Ebile ke mosebetsi o bonolo haholo, o ka etswang ke mang le mang ha fela a ikemiseditse ebile a batla ho ruteha. Ho lema ho ka re thusa hore re kgone ho ba ne le dijo re sa sebedisa theko e kgolo ya tjhelete. Ho lema ho ka re thusa re bulehe mahlo ka tsa kgwebo. Ho lema ho ka re thusa hore re be na le mesebetsi ebile rona re be bathehi ba mesebetsi.

Lebese ha le qeta ho ntshuwa phoofolong. Le lokela ho kenwa ka hara setshelo, le tshelwe ka moo. Mme le kenywe ka hara sehatsetsi. Empa hore le kgone ho bolokeha nako e telele, le lokela ho kenywa ka hara sehatsetsi se batang haholo. Hore le kgone ho dula bakeng sa nako e lelele.